Ee, ke mohopolo o motle hobane, dijo tsenono tla be re di phehile mo, tla be di rekiswa ka theko e tlase di se ka theko e kgolo. Tsane tse tswang mose kwa di rekiswa ka theko e kgolo, so mahaeng moo ho rona re tla re di reka hobane ebile ra tseba le hore di tswa kae, di entswe jwang.

Batho ba lokelang ho tseba ke ba ka tlung hore, jwale so nkile tema ya hore ba nyale ka lebaka la hore, ha eba kgarebe ena ba e thabela kapa ha ba e thabele ba e hlalo o tsebisa, ba o botse dipotso hore ehlile ke ntho eo o e batlang ena kapa ha se ntho eo o e batlang. O ba arabe hantle, haeba ba na le ditletlebo ba sa tla o jwetsa hore atjhe ngwana rona, rona re bona ka tsela e tjena le tjena le tjena mare qetellong qeto e tla ba ya hao, ebile ba tla hlompha le qeto eo o tla be o nkile ka nako eo.

Ke hore ha mmuso o bua le batho hore batho ba ka nna ba ihloma ba le bakana mo, batho bona ba itlhoma ba feta dipalopalo tseno tse tla be di baduwe ka nako eno, le hore ba ihloma le moo ho sa kgoneng ho ka dula batho mono e le di-business sides, dikerekeng jwalo jwalo.

Rakgadi, tjhe se ke le moholo jwalo, ke hloka ho ya lebollong, mehato e nka e nkang ke efeng. Kea tseba ke nna le wena ba tlo ba tswang moo mara empa ke batla ho ithuta ka tsena tsa setso sa rona, le ho.

Eya, hobane ka nako tse ding ho na le nako ya hore re tshware di-event kapa dikopano tse jwalo tsa ho bontsha hore setso sa rona ntse re se baballa. Jwalo ka lebollo tsa ho bontsha hore setso sa rona ra se baballa, jwalo ka di-Heritage Day tso ho bontsha hore setso sa rona ra se baballa. Bomme ba iketsetsa pitiki ka nqenana ho jwentshana tse ding tsa bona tse ba di etsang moo, bontate ka matsatsi a mang ba potela ka nqane ho noka ho bontshana tsa bona ka moo.

O tlameha ho nyala boreneng, o tlameha o tena dintho tse telele tse patang mangwele le tse patang matsoho, o tlameha ho dula o rwetse hloohong.